Dumela manager-a ke founa tjenana. Ke tena ke o letsetsa ka mabaka a kang a tjena. Ke kgahluwe haholo ke banka ya lona. Mme ke lakatsa ho tsetela tjhelete, ya ka account-ong ya polokeho. Ke tle ke fumane ditswala tse ntle haholo. Mme ke kopa lesedi hore na ke tla tlameha ho kgetha, tsela e feng ya ho tsetela tjhelete. Mme lebaka lena le ke batlang ho tsetela tjhelete ya ka. Ke batla ho tsetela tjhelete ya ka bakeng sa dithuto tse phahameng. Ke motho ya nang le thahasello ya sekolo. Mme ke batla o nthuse, o nhlalosetse ka botlalo. Ke se ke eng se ke tla tlameha ho se etsa? Ke account e feng e ke tla tlameha ho e bula ho tla tsetela tjhelete?

Insurance ya bophelo, e patala ka maemo a hore ha motho ya nkileng insurance ya bophelo bona, a se a ile boya batho. Mme ba lelapa le ba setseng, ke bona ba tla salang le tjhelete ena ya insurance ya bophelo. Mme ha se mang kapa mang ya tla nkang insurance ya bophelo. E na le dipehelo tse ngata insurance ya bophelo. Tse kang, ha e batle batho ba tsubang, batho ba sebedisang dithethefatsi, batho ba nwang jwala. Mme e ya le ka dilema tseo o lokelang ho e nka ka tsona. Ba thabela ho fa batho ba banyane ho ena le batho ba baholo insurance ya bophelo. Hobane ba baholo ba na le malwetse a mangata. Mme ba ka nna ba ya boya batho neng kapa neng.

Ke ne ke lakaditse hore ya ka nka be ke kenetse stockvel-a sa dijo. Re tle re kgone ho tshellisana, re behaleng tjhelete. E re ha selemo se fela, e be tjhelete ena ya kopanywa kaofela ho ilo rekwa ditlhoko tsa motho e mong le e mong ya keneng ka hara stokvel. Lebaka la hore hobaneng ke thabela stokvel a sa dijo ho ena le stockvel sa tjhelete. Moruo wa naha wa rona o phahame. Mme dintho ka hara mabenkele, dijo haholo-holo di phahame ka tsela e makatsang Mme ka ho kena stockvel sa dijo, ke ho ipokelle hore le nna jwaloka malapa a mang. Ka nako ya Keresemese, lapa la ka le be le dijo tse lekaneng. Le kgone ho keteka jwalo ka malapa a mang ha monate.

Nakong ya ka e sale ke tseba kapa ke utlwela ka bo mashonisa. Ke ithutile hore bo mashonisa ke batho ba kotsi haholo-holo. Hoba kgwebo ya bona ha e molaong. Mme le ditjeho tsa bona tsa ho kgutlisa tjhelete ya bona, di phahame ka tsela e . Ba na le sebete sa hore ba bolaya kapa ba betsa bo mashonisa ha o sa patale tjhelete ya bona ka nako. Mme ntle ho tseo, tse fetang tseo. Ba kgona ho kena ka hare ho lelapa la hao. Ba nke thepa ya hao e le tsela ya ho ipatala tjhelete ya bona eo o e nkileng.

Kakanyo ya ka ke hore motsetedi pele a ka reka lefatshe. Mme a leka ho le rekisa ka mora dilemonyana. Ntho ya pele a tla tlamehang ho e etsa. O tla tlameha hore ho bana le lefatshe. Lefatshe leo la hae, a ahe matlo. Mme ka tjhelete eo a tlo e fumanang hona moo ya rent ke yona tjhelete ya tla e sebedisa. A e bokanyeletse ae bokanyeletse, a e tsetele di-company-ing kapa bankeng e kgolo ya naha. Moo a tla fumanang tswala e ntle. Mme ka tswala eo, motsetedi a ka iphumana a rekile mafatshe, ho ena le lefatshe. A reke mafatshe, mme a ka rekisa ka ditjeho tse phahameng ho feta. Ka tseo a fumaneng lefatshe leo ka yona.